Kungithinta khulu ngombana amathikithi webhesi ayakhuphuka kodwana umrholo wethu awukhuphuki, kufana nokuthi siberegela ibhesi.

Amakhamphani awehlisi ngombana afuna inzuzo enengi.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abonomakhitjhi ngombana kutjho khona bona amathikithi azokukhutjhulwa maduzane.

Amakhamphani weembhesi kufuze azise abagibeli kusese nesikhathi. Kufuze bangakhuphili khulu, benze i-survey yokuthi bathole ilwazi ukuthi abonomakhitjhi barhola malini bakwazi ukukhuphula mayelana nomrholo wabo, kungabi okungaphezulu komrholo wabo.

Amakhamphani wamabhesi kufuze azise abagibeli kusese nesikhathi. Kufuze bangakhuphuli khulu, benze i-survey yokuthi bathole ilwazi ukuthi, abonomakhitjhi barhola malini, bakwazi ukukhuphula mayelana nomrholo wabo, kungasi okungaphezulu komrholo wabo.

Urhulumende kufuze angenelele eenthuthini zoke zomphakathi nanoma kungakhutjhulwa iintengo ezibhadaliswa abakhweli. Kufuze unyaka nonyaka urhulumende akhiphe isibonelelo esizorhelebha abakhweli beembhesi.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona baberegise iinthuthi zomphakathi nabaya emberegweni.

Iinkhamphani zeembhesi zidlelezela abakhweli ngombana iintelo zeembhesi nazehlako, amakhamphani wona awehlisi.

Awa, abantu abadosa emhlweni nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi abacatjangelwa, bamane bayakhuphula ngaphandle kokucabangela boke abantu.

Umphakathi usebujameni obubudisi khulu bomnotho ngombana namathikithi wamabhesi abanengi abawa-afodi. Umnotho lo awukhambelani nobujamo bamakhamphani wamabhesi ngendlela amathikithi adura ngakhona.

Mbono omuhle khulu wokobana abantu abarhola ipentjheni bahafulelwe imali ngombana nabo abawa-afodi amathikithi la.

Kufanele kwenziwe amathikithi wabo azokuthengiswa eentolo zamathikithi begodu athengwe ngomazisi ukuze kungabi nobugebengu.

Awa, akukafaneli bona baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo. Kufuneka behliselwe ngaphandle kokuqala bona bahlala kiziphi iindawo.

Abakhweli abarhola umndende bangakghona ukonga imadlana bazibekele yona.

Abogogo nabomkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente alitjhumi nantathu entengweni yokukhwela ibhesi.

Awa, iinkhamphani zeembesi azibatjheji abagibeli ngombana ngesinye isikhathi iimbhesi ziyaphuka endleleni bese abagibeli batlhoga iinthuthi.

Awa, iimbhesi azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ngombana lapha okhunye azikho mara kungakhulunywa ukuthi ibhesi angeze ibe khona.

Awa, iimbhesi esikhathini esinengi ziyaladelwe ema-bus stop begodu nabagibeli baladelwe emberegweni yabo.

Inengi labatjhayeli beembesi baphatha kuhle abakhweli babo mara kukhona abanye abatjhayeli ebaphatha abakhweli babo kumbi.

Iimbhesi ezithutha abakhweli ngemalokitjhini ukuya emadorobheni aziberegi ngefanelo begodu ziyatjhoda.

Iye, khona kuyasebenza kodwana ama-bus stop wakhona abakude, lokho kumora abagibeli ukukhamba ibanga elide.

Kufuze zibe nendlela yazo zodwa, ukwenzela bona zingabangi i-traffic endleleni.

Iye, indlela ekhamba iimbhesi iyaba nemigodigodi.

Kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri ukwenzela bona zikhambe kuhle.

Isilinganiso sebelo esilungele ibhesi yi-hundred kilometre per hour.

Umtjhayeli webhesi oladelwako kufanele bona aripotwe ema-ofisini begodu lapho bamuphe i-warning.

Siphatheka kumbi khulu ngombana abatjhayeli bamateksi bayasidelela.

Awa, abatjhayeli bamateksi bagijimisa khulu endleleni, batjhayela ngebelo eleqile ngombana basuke bajarhele ukubuyela emuva, ukuyothatha abanye abantu.

Nasikhwele ngeteksini siyaminyana, khulukhulu lapha e-back seat.

Iye, amateksi amanengi akulungele ukuba sendleleni kodwana amanye akakakulungeli.

Iye, bakhona abasitjhayelela barhamulile begodu abanye babhema neendakamizwa.

Kuyangikghabhudlha bona iteksi yeqe i-robot livalile ngombana lokho kufaka amaphilo wethu engozini.

Kungaba kuhle khulu lokho.

Engimaziko nguPoto kanye noMakhenzo.

Awa, akukakalungi lokho. Abosomatekisi bathanda ukufaka abantu ngaphasi kwegandelelo.

Lokho kuyobonakala njengebandlululo ngombana abagibeli bahlala bakhamba kizo zoke iindlela.

Iye, amapholisa kufuze bafune abomazisi kibo boke abantu ebakhwele eteksini eyokweqela ngale komkhawulo.

Esikhathini esinengi ibhesi izala khulu begodu abanye abantu bajame ngeenyawo.

Indlela enganaskontiri inama potholes amanengi begodu lokho kwenza bona ibhesi ingakhambi kuhle, ikhahlumeze abagibeli.

Iimbhesi nazikhamba emzileni wazo zodwa edorobheni, lokho kuphungula i-traffic kezinye intrada.

Ezinye iimbhesi zinama-toilet ngaphakathi kodwana ezinye azinawo, kufuze bona ujamise u-driver akujamele.

Ukuze iimbhesi zikhuphuke, lokho kubangelwa kukuthi kusuke kukhuphuke ipetroli nedizili.

Iinkoloyi zomphakathi zigcwala khulu begodu ziyaladelisana nemberegweni.

Intengo yeembaseli yakhuphuka, lokho kutjho bona namathikithi azakukhuphuka begodu lokho nakhona kutjho bona jemdele ukhuphule ibhajedi.

Bathinteka kumbanyana, ngombana bona basuke babhajedele leyo mali ebayaziko.

Iye, kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli, ngombana lokho kuzokwenza bona ingakhuphuki qobe. Begodu nayikhuphuka nabantu bazokwazi.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko, ngombana aziladelwa begodu nabatjhayeli bazo bayazuza ngesikhwanyeni.

Nawunekoloyi kufuze nayo uyibhajedele eceleni, ukwenzela bona ungazifumani sewuberegisa imali ebekungakafuzi uyiberegise.

Kufuze abatjhayeli beenkoloyi bangatjhiyi iinkoloyi zabo ziduma, kufuze iinkoloyi zabo baziberegise kwaphela nabayokuphetha amabanga wabo.

Njalo nakukhuphuka intengo yeembaseli kukhuphuka nokudla, ngombana iinlori ezidiliva ukudla nazo zitjhaja khulu ama-price wokudiliva. Bese eentolo basikhuphulela ukudla.

Abafundi kufuze baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko, ngombana zibathatha emageyidini wakwabo ziyobabeka emageyidini weenkolweni.

Ukugibela ibhasikila kuhle khulu, ngombana nawenza njalo uya-exerciser.

Awa, iinkoloyi zegezi azisincono kuneenkoloyi zepetroli, ngombana igezi idura khulu amalanga la. Begodu iSewula Afrika, ine-loadshedding kanye ne-load reduction. ISewula Afrika akusiyo inarha engaba neenkoloyi zegezi.

Intengo yepetroli nayikhuphuka nabatjhayeli bamateksi bakhuphula imali yokugibela.

Lokho angeze kwalunga, ngombana abantu banamabanga ekosela bawaphethe njengokuya emitholapilo, emavikilini begodu nemiberegweni.

Intengo yepetroli iyafana ayihluki ndawo.

Abantu bemakhaya abanengi ababeregi begodu angeze bakghone ukuberegisa intengo ephezulu khulu yepetroli.

Abothitjhere bona ngombana baneenkoloyi bangafundisa abafundi indlela bona ebonga ngayo iimpetroli zabo.

Umuntu oberegisa ipetroli engasi semthethweni angabotjhwa, ngombana lokho akukhambisani nomthethosisekelo weSewula Afrika. Begodu nomuntu oberegisa ipetroli enganamandla aneleko, lokho kungenza bona kumotjhakale ikoloyi yakhe.

Intengo yeembaseli nayikhuphuka, lokho kwenza bona abantu babhalelwe kukuyovakatjha begodu umNyango wezoKuvakatjha awusenzi imali ngokwaneleko.

Mina ngesingami bengeze ngayithenga nekoloyi, ngombana kutjho khona bona bengeze ngayi-afforda.

Kungakosela bona abantu batjhiye iinkhwelo zabo emakhaya, namkha abanye bakhwezisane kusikhwelo swakamakhelwana munye babhadele kiso. Namkha kungakosela bona soke siberegise iinkhwelo ezi-public.

Intengo yepetroli kufuze yehliselwe woke umuntu, ngombana umuntu otlhagako nongatlhagiko ababonakali.

Angivumelani nesibawo lesi, ngombana soke eSewula Afrika, kufuze siphathwe ngokulingana.

Kungithinta khulu, ngombana umrholwami awukhuphuki, kodwana ithikithi lebhesi liyakhuphuka.

Kungombana, amakhamphani weembhesi azenzela wona ikhomitjhini.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abakhweli bazo, ababerega emakhwitjhini, ngombana lapho emakhwitjhini, abakhutjhulelwa umrholo, kodwana iimbhesi zikhuphula amathikithi.

Amakhamphani weembhesi, kufuze bazibona amakhastama wabo awela kisiphi isikhejuli somrholo, ngaphambi kokhuphula amathikithi.

Kufuze kuqalwe abagibeli bona bangakghona na, ukuwa afoda amathikithi, nasele akhuphukile.

Iye, urhulumende kufuze angenelele, bona akwazi ukurhelebha abagibeli.

Iye, ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona, basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emiberegweni.

Intengo yokhwela ibhesi ikhutjhulwa, ngombana, vane kudlelezelwa abakhweli.

Awa, abaqatjangelwa abantu abadosa emhlweni, nakhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi, bamane bayayikhuphula ngaphandle kokutjheja.

Awa, intengo yokhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, ayikhambisani kuhle nalobubujamo bomnotho, umphakathi okibo.

Iye, kumbono omuhle, ukuthi abantu abarhola ipentjheni, baphungulelwe imali, nabagibela iimbhesi.

Abogogo nabomkhulu kufuze bagibele ngamapasa wabo eembhesini, nalokha naba okuthenga amathikithi eentolo, kufuze bakhambe namapasa wabo.

Awa, akukafaneli bona baqale bona abogogo bahlala kiziphi iindawo, ngaphambi kokuthi behliselwe amathikithi, kufuze behlisele boke abogogo.

Abakhweli abarhola umndende, kungabasiza ukwehliselwa intengo, yokukhwela kweembhesi, ngombana abazakusala namasentjana ngesikhwanyeni.

Kungaba kuhle, nabangafumana isaphulelo se-twenty-five percent.

Awa, iinkhamphani zeembesi, azibatjheji abakhweli bazo.

Awa, ngasikhathi iimbhesi ziyaladelwa, ngasikhathi bezingizi.

Awa, iimbhesi ziyaladelwa, azibafikisi ngesikhathi abakhweli bazo emberegweni wabo.

Abatjhayeli beembhesi abafani, abanye baphatha kuhle abakhweli babo, abanye abaphathi kuhle abakhweli babo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini, ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo, begodu zanele.

Iye, kungasebenza ukuthi iimbhesi zibenomzila wazo, zizodwa eendleleni emadrobheni.

Iimbhesi kufuze zibenendlela yazo, ekhamba zona zodwa, ukuze kwenzele bona zingabangi i-traffic endleleni.

Awa, indlela ekhamba iimbesi, ayibinemagodigodi njengaleyo ekhamba amathraga.

Kukatelelekile bona, indlela ekhamba iimbhesi ifakwe iskontiri.

Isilinganiso sebelo, kufuze kube yi-hundred kilometre per hour.

Kufuze bamamuripote, e-ofisini leembhesi.

Kokuthoma ibhesi ikhamba kancani, kwesibili ibhesi izala khulu, kwesithathu ibhesi imakhaza khulu ebusika.

Ukukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri, kukhahlumeza umzimba.

I-traffic ayibiyinengi, iimbhesi nazikhamba emzileni wazo zodwa.